Ubungozi bale nkampani kukuba ayikho into efana naleyo yokuba uzawukhupha isixamali uze uphinde futhi ufake abanye abantu ababini phantsi kwakho. Ngoba nabo bantu babini uzawube ubafake phantsi kwakho kuzothwa nabo mabaze nabanye abantu, nabanye abantu kuthiwe mabaze nabanye. Bonke ke abo bantu abo bazawube besazi wena bazawube besithi nguwe owasifaka apha. Xa iimali zabo sele zityiwe ziphelile bazawuza bezozifuna kuye wena dadwethu, wena umncinci. Ngoko ke sukuyiqalisa nokuyiqalisa into ekuthembisa iphupho elingekhoyo lokufaka imali ubuyekezwe zizizumbulu zemali.

Kumava endinawo ngalo mbutho wenkxasomali, imingenelo ekhoyo kukuba lo mbutho lona uyakwazi ukubhalisa izigidi zabantwana ujike ungabinako ukubhatala abantwana imali kwangexesha. Kwaye awuthathi ngqalelo ngokuthi uhlole ukuba wonke na abantwana bakulungele na ukuxhamla kule nkxasomali. Ngoba kuye kubekho abantwana abanelungelo lokuxhamla bangabinako ukuxhamla kule mali kwaye nemali lena ifika kade abantwana sebehlupheka.

Iyawukube ngumnqa into yokuba uzawufaka imali ze ujike ufake abantu ababini emveni koko urhole unaphakade, ayikho into enjalo. Ubungozi bale nto uzawungena kuyo kukuba ufake le mali bathi bayayifumana ze uphinde ulobe aba bantu babini bazofaka eyabo imali emveni koko banyamalale aba bantu aba. Ngeke kubekho nzuzo uzayifumana kule into. Izawuthathwa phi kwale imali uzawurholiswa ngayo de kube ngunaphakade xa ngaba bezawufuna kwa imali kuwe ukuba uyifake uphinde ufake nabanye abantu?

Uluvo lwam koku kukuba kwenze lula izinto ngokuba ke xa ngaba wenze ikhadi letyala kuba lula ukufumana nokuthenga ezinye izinto. Kukanti ke nakwezinye iindawo awuthandabuzeki ngoba ke kuba uphethe eli khadi uyabonakala njengomntu othembekileyo kwaye nowamelayo amatyala wakhe. Kuba lula ke nokuvula amanye amatyala wenze impilo ihambe lula ngoba ke eentweni ezinintsi uyakwazi ukuzenza ngalo eli khadi njengoba nalo liphuma linesixa semali.

Loo nto ingaluncedo kakhulu kum ngoba ke andizubonakala kule nkampani ndinodliwanondlebe nayo njengamntu ongakhathaliyo okanye ongenawuthembeka nozamane ndiphelelwa ziidatha. Indlela yokuthenga idatha efowunini yeyona yenza izinto zikhawuleze kwaye yenza izinto apha kufutshane ungakhange kuthathe ixesha lide. Ndingawucela nje umzuzu omnye ukuba ndenze ndikhawulezise ndithenge idatha ukwenzela uba le ndinayo ingabinako ukuphela, ndiphinde ndiqhubeke nodliwanondlebe.

Ngokolwazi lwam umphangeli uzuza kwimali kwi-UIF ekubeni kutsalwe ipesenti ethile emvuzweni wakhe, kuxhomekeka ke ngoba urhola kangakanani kuleyo nkampani izawube imqeshile. Ze xa kuphela lo msebenzi akwazi uyokufuna iimali zakhe ze-UIF akwazi ukuba kungabi nakufana xa kuphele umsebenzi. Leya mali ye-UIF yimali yakhe ebekelwe yena ezaliswa nguRhulumente ze ayifumane isisixanyana xa ngabe kuthe kwafikelela kwinqanaba lokuba kuphele umsebenzi.